Ngomcabango wami akusulona uhlelo ngoba abantu, mayelana bagcina sebebishe ezikweletini.

Into engingayibuza ngingabuza ukuthi, ngabe imalini inyanga nenyanga? Ingabe ibhokisi lomufi uma eseshonile if ungalithandi uyakwazi yini uku-add-a uthole olithandayo? Ngingabuza ukuthi liphuma nawo yini izinto zokupheka uma ushonelwe? Ngingabuza nokuthi, izimbali zikhona yini, amanzi babanawo yini? Ngibuze nokuthi, ngabe kuphuma ukudla noma bakunikeza imali? Banawo yini amadlelo aluhlaza?

Into engingayenza ngingahamba ngiye ebhange. Ngicele bengichazele kahle ukuze ngingaze ngithathe into engayazi. Bangitshele ubuhle bayo kanye nobungozi bayo. Emva kwalokho imina esengizozikhethela ukuthi ngiyaqhubeka noma .

Ngingamuchazela umalume ukuthi, kubalulekile ukuthatha imali uhambe uyoyibeka ebhange. Uma enze kanjalo ahambe ayivalele ukuthi noma kufika noma isiphi isimo uyoyivula ngalo nyaka asho ngawo. Lokho kuzomubeka emathubeni okuthi ibe nenzalo enkulu.

Ngingacela benze izinguquko zokuthi mayelana nokudla. Sicela omasingcwabisane bekwazi ukusebenzisana no-PicknPay noma no-Boxer. Izitolo ezingasenzela amasamishi, uma kushoniwe kuyekwe indaba yokupheka ngoba iyabiza leyo ndlela. Uma besenzela amasamishi, ujusi kanye nezakhamzimba. Lokho kungasiza kakhulu ukonga ukudla bese beba namanzi, kuvalwe nendaba yonemenaythi. Kube khona amanzi ngoba abantu abaningi sebephila ngoshukela izifo ezidinga uhlale unambitha, kube khona .

Ukuthi bekuchazele kabanzi ngomasingcwabisane kawo nokuthi iliphu ushintsho asebelenzile. Ikuphi okunye abazimisele nabasafisa ukugcwalisela kulo masingcwabisane wabo.

Ngingabuza ngokuthi, iyiphi indlela engayisebenzisa ukonga imali, iviki neviki noma inyanga nenyanga? Nokuthi ibuphi ububi okuba omthelela uma ngiboleka imali ebhange? Nokuthi, ibuphi ububi obuba khona uma ngithanda ukuboleka imali komashonisa abancane abazimele abasafufusa, ukunokuya ebhange?

Ukuthi kumele aye emahhovisi aseduze naye akwa-Labour. Aphathe umazisi wakhe, aphathe ipeni, aphathe amaphepha alapha akade esebenza khona kanye ne-payslip abehola ngayo. Uma ephethe zonke lezo zinto uzoluthola usizo, aphathe .

Ngingamululeka ngokuthi akaphathe umazisi wakhe. Ahambe nawo aye emahhovisi aseduze naye aka-Labour, aphathe nomakhalekhukhwini, abene-imeli. Aphathe namaphepha kanye ne-payslip yalapho kade esebenza khona, aphathe nepensela elimnyama. Lokho kuzomsiza kakhulu, uzoluthola usizo phambili.

Ngamchazela ngokuthi akaye emshinini wokhipha imali afike afake ikhadi lakhe. Bese efaka inombolo yakhe eyimfihlo enezinombolo ezine or eziyisihlanu. Lapho kuzovela izinhlelo eziningi, uzobe eseshaya uhlelo lokuthi ufuna ukubheka ibhalansi . Uzobe esechofa lapho, izombuza ukuthi ufuna ukuyibuka lapha emshinini noma ufuna ukuyiphrinta. Uzobe eyavela ibhalansi bese eyayiphrinta. Umshini bese umkhiphela ikhadi lakhe, bese kuphuma iphepha la.